Sena se bakwa ke hore ngwana o lokela ho tsejwa, mme le ho tseba moo lelapeng.

Ke hobane o nkile nako e telele a sa kenye diaparo tse lokileng, tse sekono. Mme ke ka hoo ha kgutla a lokela ho apeswa diaparo tse ntjha.

Ho tlaba le mokete lapeng. Ka letsatsi la Moqebelo, ka hora ya borobedi hoseng. Mme ho lokela ho aparuwa diaparo tsa setso.

Tjhe, ha ho sa tswela setjhaba molemo ka hore bana ba kgutla ba se ba tella malapeng.

Tjhe, ha ho sa hlokahala hore re tswele pele ka ho reya bana mabitso, ho ya ka se etsahalang hana jwang.

Ee, sena ke ntho e ntle haholo hobane ba bangata ba batho ba e rata taba enana le dijo tseo.

Di ratwa hoba di le theko e tlase haholo, mme di bonahala e le tsona tse ratwang, mme di monate haholo.

Tjhe, ha ke tshabe diphoofolo tse ruuweng lapeng. Mme tse ding tsa tsona ke a di ja, ha di hlabuwe lapeng.

Tjhe, ha ke e mong wa dithapelo tsa setjhaba ka hore ke motho a dulang a le busy haholo. Mme le mosebetsing ke tlameha ho wena .

Ke ha banana ba ilo shebuwa hore na e ntse e le banana kannete. Mme moo ha ba shebuwa ho tjekuwa pele.

Ke tseba dipabi, ke tseba le poone. Mme ke motho ya ithatelang dipabi haholo.

Se etsang hore se hlomphe metsofe? Merabe e meng ke hore merabe ena e mengata haholo. Mme meetlo e meng ya merabe e meng e bonahala e se meetlo e lokileng hohang. E bonahala e le kotsi haholo, mme ya tshosa.

Ke ne ke nkang nka bo malome. Mme re ye bohading, e be nna a ntshang tjhelete eo ya bohadi mme le nna ke kgone ho ipuwella.

Tjhe, lebitso la ka se paletswe. sethatong sa mme wa ka. Ke lefuwe ke ba lelapa la habo ntate wa ka.

Tjhe, batjha ba kajeno ba sa phela tsamaiso e nepahetseng ya leloko, ka hore ba se ba ikgethela maphelo a bona. Mme a ba kenya le kotsing.

Ditaba tsa mahadi di bohlokwa haholo di qokwa ke bomalome, ho sena batswadi moo. Ka hore bomalome ba kgona ho bua. Mme ba tseba haholo ka tsa lelapa la haeno, le hore di tsamaya jwang.

Tjhe, ena ha se ntho e lokileng ho lahla ditumelo tsa moetlo. Hobane di re tswela molemo batho ba bang.

Ho kena kereke ho molemo haholo. Hobane o tlameha o le motho. O tlameha ho rapela hore o kgone ho bolokeha ka letsatsi le letsatsi. Mme ho kena kereke hape ho ka ho ntsha mathateng a mangata.

Tjhe, nke ke ka dumela sena hobane motswadi le motswadi o tlameha ho reha ngwana hae lebitso. E seng a rehelwe.

Sena se lokile haholo hobane ntle le heke, o tlo fumana dintho tse ngata tse sa lokelang ho ba teng ka hara jarete. Mme le diphoofolo di ka kena feela tsa o senyetsa masimong a hao.

Tjhe, ha ke nahane mmuso o se nkela hloohong. Hobane mmuso o shebane le metse ena ya di-urban area. Ka hore ke metse e lefellang metsi le motlakase.

Ke motho ya ratang mekete ya setso haholo, ebile ke a e tsamaya monana motseng.

Tjhe, ke bona ho sa loka hore nako ya bona e se ke ya tshwana. Hobane re batho kaofela, mme se etsahalang motho a itseng se tlameha ho etsahalla motho e mong.

Lelokong la haeso, re amohela ngwana ka ho mo rokela seboko sa lapeng.

Tjhe, sena se ne se sa loka hohang. Motho o lokela ho ikgethela molekane wa hae.

Ho jala lapeng ho wa boloka haholo hobane ha o no dula o reka dijo mabenkeleng. O tla nne o je masimong a hao. Mme nna ke motho ya ratang ho jala, ke jala tamati, moroho le dihwete.